Ke ile ka bua le batho ba Telkom mabapi le Wi-Fi le ditjeho tsa bona. Jwale ba ile ba nhlalosetsa hore bona Wi-Fi ya bona e ke kebe ya sebetsa motsaneng oo ke dulang ho ona hoba ha se toropong ke di-village-ing. Ke ya phetha hape ka founela ba Vodacom le MTN bona ka fumana thuso ho bona jwale ke ile ka fumana thuso ho Vodacom le MTN.

Nna ke founela seyalemoya ka mabaka a ntho tse etsahalang motseng oo ke dulang ho ona jwalo ka service deliver ho tswa mmusong ke phetha hape ke founele seyalemoya ka mabaka a hore hona le boshodu ba diphoofolo jwale seponesa se tshwanetse se thusetse e se le ka nako le ha e le ka matsatsi a mang ke sa fumane sebaka sa ho finyella.

Ntho e nngwe le nngwe e ngolwang ke nnete ha feela mongodi a fanne ka lebitso la hae ebile a tikilehile ka tlasa molaetsa ono wa hae o kgotsa yona story sa hae.

ChatGTP e entse dintho ha bonolo hoba batho ba bangata hona jwale tje ba se ba e sebedisa ho ngola mangolo a bona ho etsa mosebetsi wa sekolo ho hlakisetsa mantswe a ba sa hlalohanyeng le ho ba etsetsa sekae ka ntho e ba sa hlalohanyeng. And e bobebe haholo ChatGTP ha o e sebedisa ebile ha e hloke le hore o be le tjhelete founung ya hao kgotsa yona data o o e sebedisa fela mahala.

Eya, hono ho etsa hore motho ya phomotsehileng a tsebe hore internet o e sebedisa ka tsela efeng ka mokgwa o feng le ka tsela e nepaheileng hoba dintho di ngata internet tseo ka di etsang.

Ke ile ka download-a APP e kgonang ho hlalosa dinomoro hore na nke tsa mang di tswa kae le hape APP eo e bitswa Truecaller.

Wi-Fi ya setjhaba ho kenwa ka tsela tse pedi ke ho connect-a phone ya hao Wi-Fi-eng ebe ebile o kreiya PIN o tla lokela ho kena ka yona Wi-Fi-eng ya setjhaba ebile e o bolella le nako o tla e sebedisa hore nang o tla e sebedisa nako e kae ho fitlhella neng.

Ke nahana hore difilimi tseo tse tswang mafatsheng a mang a kantle tse hlahisang dintho tse nyontshang di tla tshwanela ke hore di phumulwe internet ka potlako hoba jwale bana ba ha hona jwale ba se ba sebedisa monyetla oo wa ho sheba difilimi tse kang tseo.

Ke rata di-movie tsa action le tsa sci-if. Tsa action ke tse o rutang hore na bophelong ho sebetsuwa jwang jwale tse tsa sci-fi ke tsena tse o rutang ka technology ho thwe ke eng di o ruta technology di o ruta le tsa bophelo.

Ha ke na tletlebo e kalo ka Wi-Fi kgotsa yona data e ke e sebedisang ho fitlhela nako e itseng hoba data eo e sebetsa ka mokgwa o jwalo le khampani e rekisang data eo e tseba lebaka horeng hobane hore hobaneng data eo e sebetsa ho fihlela nako e itseng e tswe data matsatsing ana eya tura ebile ha se ha bonolo re rekang data e ngata.